Kgetlho la ntlha ga ne ke pagama sefofane ke ne ke ikutlwa ke thabile tota. Ke ne ke tletse lethabo ka gonne ke selo se kgale ke se batla, mo botshelong jwa me. Ke ne ke ya lefelong le le bitswang gore ke Durban ke ne ke tloga mo Johannesburg.

Nna tiro yaka ke go pagama sefofane nka rata go pagama sefofane seo sa batho bao ba na leng tšhelete. Sa batho bao ba kgonang go ikry-ela bo dijo ka mofago gare ga sefofane, ba be le dino ka mogare ga sefofane. Ga ke se tshabe nka thaba tota, ge nka ipona ke le ka mo gare ga sefofane seo, sa batho ba maemo a ko godimo.

Jaanong ka ga o batla go ya nageng ya Nigeria, tsala o tlo tlhoka gore o be le Passport-o, gore o tla kgona go tsena ka gare ga Nigeria. O tlo pagama sefofane go tloga airport ya rona ya mo Johannesburg e go fitlhise gona kwa ko Nigeria. O tshwanetse go netefatsa gore merwalo ya gago ga e imele thata, ka gonne tse dingwe batlo di fokotsa if e feta ntho eo.

Dibese di tsamaya ka nako, jaanong ka nako tse dingwe o tla fitlhela bese e tsamaya ka nako eleng gore wena o tlo fitlha lata mo o yang. Kgotsa o tlo fitlha phakela thata, jaanong nka rata gore dibese ga di tsamaya di ka tsamaya ka nako, di siasiane ka nako e le e nnyane eseng ka nako e le e telele. Ka gonne nakong e ntsi motho fitlha ka nako e seng yone mo a yang mo teng.

Karata e botlhale e na le mathata a mantsi tota. Ka gonne ka nako tse ding metšhine ya bona ya go tsamaisa karata e botlhale, o tla kry-a ka mangwe matsatsi e sa diri. Jaanong ga e sa dire yalo, ka nako tse dingwe e na le go dira gore wena, e be wena o tlo patela e le bona ba nang le phoso.

Gore motho a nne mokgweetsi yo a siameng wa bese ke ge a rata go bua le batho. A kgone go phidisana le batho ka tsela e e siameng, ka gonne ba bangwe ba fitlha fela ba tsuputse melomo, ba sa batle go bua. Ba se kgone le go thusa batho ba ba golo ba e leng gore ba palelwa ke go bese.

E ama batho ka tsela e busula tota ka gonne batho ba tlatsa dikarata tsa dibese ba di tlatsa tšhelete. Ba tlhoke tšhelete ya go namela taxi, jaanong ge go na le strike-e e ba mathata gore batho ba fitlhe meberekong kgotsa ditirong.

Dibese di tsamaya ka nako e rileng ka gore di kgone go fana nako. Le ka gore dibese ga se tse dintsi go tshwana le ditekisi, jaanong di tshwanetse go fana nako gore di kgone go tsamaisana.